Mananeo a sealemoya, a seromamoya a thusa batho go le gantsi ke go ntsha maikutlo a bone, ka gore o fitlhela nako tse dingwe motho a sa kgone go bua dilo le batho kgotsa a sa kgone go buela dilo tse di mo tshwenyang kgotsa maikutlo a gagwe. A a buela ko ntle or-e a share-rela batho ba bangwe. Mme ka jalo o kgone go founela seyalemoya sengwe se a se tshepang kgotsa se se rileng, go rolela ko go bone mme a bone thuso go tswa ko batho ba ba dirang ko sealemoyeng.

Nnyaa, Wi-Fi acess point le go dirisa acess point kgotsa go tsenyetsa baagi Wi-Fi e e lekaneng mo motseng wa bona.

Thekenoloji e gola ka gore batho ba dula ba batla dilo tse dintšha tsa go rarabolola mathata a ba nang le one ka ditiriso tse di fapaganeng. Mme botlhale jwa maitirelo ke botlhale jwa jo bo dirisiwang ke artificial intelligent go dirisa kgotsa go dira difaele, go tshwara information-e le go ntsha ditshegetso tse di rileng.

Go phasalatsa mo seromamoweng go botlhokwa thata ka gore tshedimosetso ya gago e fitlhelelwa ke batho ba bantsi gape go bapatsa mo seromamoweng le gone go tlisa tshegetso thata le gore batho bontsi ba dinaga di sele ba ke batho ba ba ka tlang go go support-a go ya jaaka ga ba dinaga tsa rona bone nako e nngwe fitlhela ba go tseela ko tlase.

Ke ka gore botlhale jwa maitirelo ga bo na maikutlo kgotsa maitemogelo a nnete, ka jalo batho go le gantsi o fitlhela ba ithuta go tswa mo go bone botlhale jwa maitirelo dilo tse di farologaneng, tse ntseng ba sa di itse le tse ba ka kgonang go di dira tse ntseng e le gore ga ba kgone go di dira.

Mogala wa letheka o re thusa go ikgolaganya le batho le go bona tshedimosetso e e botlhokwa mme gape o re thusa go golagana le batho kgotsa go batla diphatlhatiro.

Dira gore go ithuta go nne botoka, go sireletsege le go amogela maitlhomo mangwe le mangwe.

Kana gore go botoka thata go ithuta o le kgakala ka gonne go go thusa gore o kgone go batla tiro o ntse o tsweletsa dithuto tsa gago, eo mo go yone e ka go thusang go tlhokomela ba lelapa la gago kgotsa go direla ngwana wa gago ga e le go rona le ngwana. E be e go thusa gape le gore o ipatelele ko sekolong le di diriswa tse o ka di tlhokang o kgone go di bona sentle.

Thekenoloji e dirile gore mmino e nne selo se se tlwaelegileng mme o nne mo motseng mongwe le mongwe, e seka ya tlhola e nna mmino wa baletsi fela.

Se ba tshwanetse go dirisana le ba boitseanape ba setso, ba ithute tirisano le puo ya setso ba batle.

E akaretsa SABC News, News twenty-four, Government Information, dikgang le mafaratlhatlha a boitapoloso.

Na le founu ga ka ya ntlha mo botshelong go ile ga nthusa gore ke kgone go dira di-research-e tsa sekolo ka yone mme ke kgone gape le go bona tshedimosetso e e ka nthusang go dira materiki waka le gore ke mo pass. Ka jalo morago ga go pass-a materiki ke ile ka thusa ga gape ka go batla phatlha ka phone-u ko diyunibesithi tse di farologaneng mme ka bona phatlha ko yunibesiting ya North West. Mme morago mo ke ne ka tswa ka dirisa founu ya ka go dira tiro tsa ko di yunibesiting jotlhe ka jaana e ile ya nna botlhokwa thata mo go yone gape e ile ya nthusa go kgona go buisana le batho ba ba farologaneng jaaka masika le ditsala.

Ka, mogala waka wa letheka wa ntlha e ne e le mogala o o se nang camera.

Ka wa letheka wa ntlha, e ne e le mogala o montsho ka mmala, o le mo tona ebile o na le khemera ka fa morago. Mme o nkgatlhile ka gore o ne o na le battery e e itshireletsang ebile o na le go tshegetsa dilo tse dintsi o sa ntheye o re space sa yone se tletsi.

Le ka tsenya di-App-e, ga ke hetsa go tsenya di-App-e tsa sekolo tse ne ke tlhoka go di dirisa ka tsone jaaka di-App-e di tshwana le tsa bo mathematics-e, bo life science, bo geography. Mme morago ka tsenya di-video le di-photo tse ke tla ditlhokang kgotsa tse di tla di tlhokang ka nako ga ke ikhutsa bodutu morago ga gore ke sena go bala, mme morago ga moo ka tsena mo inthaneteng.

Go le gantsi ga ke tsena mo mafaratlhatlheng ke fitlhela e le gore batho ba sotlaka ka ba bangwe mo maikutlong mme le nna ke bile ka ba mongwe wa batho bao ke hela gore ke ne ke se ka ka leka go tsaya botshelo jwa me. Mme ke ne ka batla thuso ka itshireletsa ke kry-ile thuso e lolameng. Mme ka jalo go le gantsi mo mafaratlhatlheng batho ba etse gone go ya go sotlakaka ba bangwe mo maikutlong. O fitlhela nako tse dingwe o bona molaetsa wa motho, morago ga di-hour-ra di le pedi ba go raya ba re motho o tlhokafetse ka ntlha ya go itseela botshelo, lebaka e le gore batho ba ba sotlakakile mo maikutlong mme ga ba sa kgona go tshedisana le bone sentle.